Siyesaba khona isikhathi lapho khona ngibona abathile ikakhulukazi abangasibo umnsinsi wokuzimilela kuleyo ndawo. Kunabantu otholukuthi-ke amathuba emsebenzi amukhomba ukuthi-ke asuke ekhaya aya kwenye indawo. Uma efika kuleyo ndawo uzofica kunezinto zakhona ey'fana namasiko, ey'fana nenqubo mpilo, kodwa kakhulukazi kulolu daba lwamasiko. Utholukuthi-ke kunomuntu noma kunomuntu oqashile endaweni ethile uma eqashile kuleyo ndawo leyo lowo muzi aqashe kuwona utholukuthi kunesiko lakhona elandelwayo. Utholukuthi njalo ntambama bayakhuleka lowo muntu kanti akakholelwa ekukhuleni. Ukholelwa ekutheni kufanele ashisa impepho. Lokho-ke sekuyaphambana-ke nesiko alaziyo noma nenqubo siko ayaziyo. Kanjalo futhi nomphakathi uma ngabe kakhulu kakhulu ugcwele noma wazi ukuthi kufanele ukuthi-ke ushise mhlampe iy'mpepha njalo ngomgqibelo loyo muntu uba nenkinga ngoba uyibona engasiyilunga lalowo mphakathi loyo ohlala kuwona. Okumphoqayo kwesinye isikhathi ukuthi-ke agcine esemuva noma esesuka eya kwenye indawo.

Iy'ndlela zokupheka ezazi nempilo e-right noma impilo okuyiyonayona yilezi zokhokhomkhulu bethu, lapho khona babedla khona kuphela ukudla abakutshalile kanjalo nemfuyo. Kepha lokhu kwanamhlanje kukudla kudla okusuka emazweni amanye kufika ngapha sekungasikoni ukudla okulungele ukuthi singakudla. Kepha ngenxa yesimo sigcina sesikudla yingakho kugcina sekusigulisa. Manje izindlela zakudala esizaziyo ezazenziwa okhokhomkhulu bethu kwakuzona ndlela namanje engifisayo ukuthi-ke ngabe siqhubeka nazo noma siqhubekela kuzona ukuthi-ke sisebenzise. Lokho okungaqala ekutheni kufanele sibe nendlela yokutshala, sibe nendlela futhi ukuthi-ke sibe nemfuyo yethu. Lokho-ke kuyokwenza ukuthi-ke sithuthuke futhi nezifo futhi zehle lezi ey'khona ey'dalwa ukudla lokhu okusuka phesheya.

Likhulu kakhulu iqhaza elidlalwa ulimi kumuntu uma ngabe engumZulu noma engumlungu noma eyibhunu noma engumXhosa. Kulesi gaba sokuba umZulu ukusebenzisa ulimi uxube noma wenza i-code-switching kuyalimaza kakhulu ulimi ngoba kunamagama agcine eselahleka. Utholukuthi igama likwazi ukuchaza into kepha ngenxa yokuthi-ke selalahleka lilahlwa ukuthi alisetshenziswa njalo kugcine sekulimala ulimi. Lokho okugcina futhi sekulimaza ngisho nenkolelo yethu thina abantu abakhuluma isiZulu. Uma kulahleke ulimi akulahleki ulimi kuphela kodwa kulahleke ukuzazi, ukulahleka ukuzazi ukulahleka okuwukuthi imvelaphi yami-ke yayithini noma mina njengoba ngithi ngiwumZulu nje, yiziphi izinto ekufanele ukuthi ngigqamise kakhulu okuyinhlonipho.

Umkhosi womhlanga ilapho khona izintombi nto ezihlolwayo zakwaZulu zibuthene khona ndawonye ikakhulukazi noma isikhathi esiningi zivamise ukubuthana endaweni okuthiwa kwaNongoma Enyokeni lapho zifike zihlangane khona neSilo Samabandla noma inkosi ebusayo yaleso sikhathi. Uma ngabe yihlangana nenkosi kulapho-ke khona efike zenze imicimbi eyahlukahlukene okuwuqhakambisa ubuntombi babo, ukuqhakambisa futhi nesiko laba Zulu noma labantu abangamaZulu kodwa esigabeni sobuntombi. Lokhu-ke noma lo mkhosi ubungazwa ngenxa yokuthi kugqugquzelwa intsha esasencane ukuthi-ke ingahambi ilala ngoba kuba nezifo. Abanye bagcina sebethole iy'ngane ezingakwazi ukuthi-ke zondleke noma yikhuliseke kahle.

Nakuba kungekho okutheni okubalulekile ngey'ngubo ezintsha ezinikezwa owesilisa osuka esigabeni sobuntwana eya kwesobudala. Ukushintsha nje iy'ngubo ngenxa yokuthi lezi ey'ncane zisuke yingasamuneli. Manje kuyodingeka ukuthi athole iy'ngubo ezimunelayo. Ngokosiko lwethu thina maZulu akukho lapho khona kuthiwa kuney'ngubo ekufanele ukuthi-ke zinikezwe umfana osuke esigabeni sobufana eya ebudodeni. Cha, kuba nje amazwi athile awanikezwa obaba noma banikezwa amadoda asekhulile aqinile ngempela.

Uma kuzokhulunywa izingxoxo zamalobolo kusuke kungadingidwa i-amawunti noma inani. Umuntu akakaze adayise kodwa kusuke zidingidwa ukhalo lentombazane ukuthi lisuke lungakanani, kodwa ngesikhathi sanamhlanje kuyaye kubhekakale ukuthi-ke ukhalo lentombazane lungaba zinkomo ezingaka. Bese lapho-ke lezo nkomo-ke seziyaguqulwa zihanjiswe ekuthenini zingaba inani elingakanani noma imali engakanani. Kulapho-ke la kuphuma khona ukuthi-ke kufanele kusebenze imali kodwa abanye basasebenzisa iy'nkomo okuyibona ngempela ngempela ngempela okwavunyelwana ngakho noma okwakwenziwa ngisho nasemandulo. Kodwa emandulo-ke kwakungenziwa isibalo sikaleveni kepha kwakwenziwa isibalo nje esithile okuvunyelwene ngaso ngoba inhloso ukuthi kwakhiwe umndeni noma ubuhlobo.

Inqubo yemfashini iya ngokuya iyashintsha nsuku zonke. Ekushintsheni kwayo labo bantu abasuke benza lezo zimpahla basuke bebheke ukuthi bangayenza kanjani inzuzo. Ukwenza kwabo inzuzo ukuthi bashintshe indlela abathunga ngayo noma indlela abaklama ngayo izindwangu ukuze kuphume lezo zingubo ezintsha ey'ngakwazi ukuthi-ke zigqokeke. Manje uma ngabe sibuka inqubo yakudala inqubo yakudala mhlawumbe imishini yayingekho le ekwakuthungwa ngayo kodwa kwakuthungwa ezinye izinto zayingaqondisisi kahle. Kuye kuye kuye kufinyelele esikhathini sanamhlanje-ke isikhathi sanamhlanje imishini isithe ukuthuthuka kakhulu impela isiyakwazi ukuthi-ke ibhuluke uma belithunga ilithungisise kahle nesketi isithungisise kahle.

Ulimi lubaluleke kakhulu kumuntu ngoba ulimi ilona esikwazi esixhumane ngalo sizwane ngalo, senze into ndawonye futhi ngenxa yokuthi sikwazile ukuthi sixhumane sizwane. Amasu-ke angasebenza ukuthi-ke anqande ukuthi kube khona ama-barriers ukuthi lolo limi lolo okuvunyelwene ngalo. Sizame ukuthi-ke sonke silifunde futhi ilona naloyo kube umsebenzi wakhe ukufunda ulimi lomunye umuntu ukuze wonke umuntu ezokwazi iy'limi ezahlukahlukene. Njengoba inzuzo eNingizimu Afrika siney'limu eziwu-twelve nje namhlanje kufanele okungenani uma ngabe uhlala eNingizimu Afrika wazi iy'limi mhlampe ey'nhlanu. Kulezo limu lezo ziyakwazi-ke iy'limi ukuthi-ke uthi uma ufunde isiZulu, isiXhosa futhi naso futhi kuseduze ukuthi usazi iSwati naso siseduze ukuthi usazi isiSuthu uma usase isiSuthu sihlukene-ke, uma wazi isiSuthu nesiVenda futhi kulula ukuthi usazi. Manje iy'limi iy'limu zala emzansi zinomthelela ekutheni-ke zibe nokuhlukana okuthile. Yingakho kulula ukuthi-ke kwesinye isikhathi abantu abasemzansi kungenza ukuthi ukhulume isiSuthu omunye ukhuluma isiZulu kodwa bayakwazi ukuthi .